Ukwembatha ibhayi kwaye nokunxiba into eza kumsitha amathanga kunye nokuthwala iqhiya entloko yenye yezinto ebonakalisa intlonipho esinxibeni kumfazi.

Xa ungena endlini yinto efanelekileyo into yokuba ungathwali endlini kuba indoda ayithwali endlini kwaye naxa uthetha nomntu omdala kufanelekile ukuba ungathwali ukubonakalisa intlonipho emntwini omdala kwaye ugcine isithozelo nesidima sakwandoda. Loo nto ibonakalisa ubudoda.

Isinxibo sale mihla esifana nesinxibo sakwaNavada sinefuthe kakhulu kwisinxibo sakudala sesiNtu sootata abangamaXhosa ngokuba kule mihla yanamhla sesona sinxibo sithi sisetyenziswe mhlawumbi inkwenkwe xa ibuya esuthwini izilele mhlawumbe ukubuya esuthwini. Sesona sinxibo siye sisetyenziswe kakhulu naxa sele iyindoda sesona sinxibo iye isinxibe kakhulu. Lilonke isinxibo senamdla ezifana nempahla yakwaNavada folder sinegalelo elikhulu kiimpahla zesiNtu zootata ezazisetyenziswa kudala abangamaXhosa.

Isinxibo sala mhla soomama sinegalelo kakhulu okanye sinefuthe kakhulu kwisinxibo sesiNtu soomama abangamaXhosa ngokuba ubukhulu becala oomama bayazithungela isinxibo abasinxibayo namhla yiloo nto kubonakala ngayo kungathi igalelo okanye ifuthe ifuthe lesinxibo sanamhla alihlukanga kakhulu kwisinxibo sakudala.

Kumgidi ndinganxiba iimpahla zesiNtu ngenxa yokuba kaloku umgidi lisiko lesiNtu, uyabona? Kukubuyiswa kwenkwenkwana esuthwini yenzelwa umcimbi omkhulu kuba izofakwa ekhayeni isuka ehlathini iyamkelwa ngohlobo olusesikweni. Kukwamkela lwenkwenkwe esuka ehlathini ifakwa ekhayeni. Loo nto ibizwa ngokuba ngumgidi okokutsho ngumcimbi wayo omkhulu. Iimpahla eziye zisetyenziswe phaya zezesiNtu ngokuba ngumsebenzi wesiNtu awukwazi ukunxiba iimpahla zasentshona kumcimbi wesiNtu. Lilonke iimpahla zesiNtu zezona mpahla ndingazinxibanga ngumcimbi wesiNtu ofana nomgidi.

Ngokolwazi lwam isinxibo sebhinqa elitshatileyo sohlukile kwisinxibo sebhinqa elingatshatanga emngcwabeni. Umzekelo ibhinqa elitshatileyo emngcwabeni ulibona ngokuba linxibe amajalumane kwaye kunyanzelekile kulo ukuba lithwale entloko kwaye lembethe nebhayi mhlawumbi. Ukanti elingatshatanga ibhinqa akunyanzelekanga ukuba lingathwala entloko kodwa lingathwala entloko ukubonakalisa intlonipho esingcwabeni ukuzilela umntu oswelekileyo kodwa amajalumane akunyanzelekanga ukuba liwanxibe.

Kwimicimbi ebalulekileyo yesiNtu efana mhlawumbi nemigidi okanye kwimicimbi efana mhlawumbi nomngcwabo, umngcwabo owo ndingenako ukuthi umcimbi ngokupheleleyo ngokuba kusuke kuzilelwe umfi. Kufanelekile ukuba amabhinqa anxibe ngohlobo oluza kubonakalisa intlonipho angazivezi iingalo kwaye angavezi amabele kwaye athwale entloko, umtshakazi abonakale ngamajalumane, ibhinqa elingatshatanga libonakale ngokwesinxibo esibonakalisa intlonipho esinavezanga ngalo okanye amabele.

Ezona ndlela zingasetyenziswa ukugcina inkcubeko yethu ukuze ifike nakwizizukulwana zethu yeyokuba kuba unyaka nonyaka okanye ekuhambeni kwexetsha nje elincinane, kuhlale kukhona umcimbi ukubonakalisa isiNtu ukuba singumzi ontsundu, kwaye singawalahli amasiko nezithethe zethu kwaye siloko sifikelela ezilalini. Umntu angathi xa efumene umsebenzi edolophini ze angabi safikelela ezilalini, abafundise kwizikolo zasentshona, izikolo zasentshona ezo zizokwenza ukuba bangabi kwingxalenye kwinkcubeko yabo abantwana. Lilonke bekufanele ukuba abantwana babuye.